Ewe, ndiyangqinelana kuba nabadlali be-esport bayaqeqeshwa imihla nemihla ukuze bahlale bekulungele baphinde futhi babe kuxinzelelo lokhuphiswano njengabadlali bebhola apho kuye kunyanzeleke ukuba bakhuphisane nabanye abantu bezinye iindawo namanye amazwe. Okwesibini kuchongwa nabakwaziyo ukucinga nokuphendula ngokukhawulezileyo, babe nomzimba ofithi nengqondo ibe fithi oko oko.

Ngokoluvo lam ndicinga ukuba inefuthe elihle ebantwini kuba inyusa isakhono sokucinga nengqondo ikwazi ukusebenza ngokukhawuleza nokugxila kwinto enye ukuba uyenzisise kakuhle. Okwesibini noqeqesho lukhona elokuba usebenzisane nabantu ngendlela elungileyo. Elinye ifuthe kukuba lenyusa amathuba omsebenzi for abantu kuphinde futhi libe nengeniso bakwazi abantu ukuphila.

Ndingabalumkisa ngokuba ndibabonise ubungozi bayo yonke le nto. Okokuqala ukuhlala phambi kweskrini kakhulu kuyingozi kumehlo akho kuba akuchaphazele ungakwazi ukubona kakuhle. Okunye ingqondo yakho ingakwazi ukufokhasa kwezinye izinto umzimba udinwe nezinye nezinye, ungakwazi ukulala, ungakwazi ukufunda, ungakwazi nokuhoya umsebenzi wakho ngendlela elungileyo kuba iyalutha kakhulu imidlalo yevidiyo.

Umsebenzi wokuzonwabisa odinga imali eninzi endinowenza kukuhamba ngesikhephe esikhulu ulwandle lonke. Loo nto ingandenza ukuba ndikwazi ukuzula ulwandle ndibukele ubuhle bendalo neentlanzi ezintantayo kuba ndiyakuthanda oko.

Ukuba bendingumdlali we-esport bendinokudlala iFIFA kuba ndinomdla omkhulu kakhulu kumdlalo webhola ekhatywayo kwaye lo mdlalo undivumela ukuba ndidibanise uthando lwam lomdlalo wokwenyani nomdlalo we-elektroniki. Ndiyayithanda indlela iFIFA efundisa ngayo amaqembu ukucwangcisa amaqela kunye nokuphucula izakhono zokwenza izigqibo ngokukhawuleza.

Ewe, ndicinga ukuba imidlalo ye-elektroniki kufuneka ithathwe njengomdlalo yokwenyani kuba nayo ifuna izakhono, uqeqeshesho kunye nokuzinikela okufanayo njengemidlalo yomzimba efana nebhola ekhatywayo kunye nebhola yombhoxo.

Imisebenzi yokuzonwabisa akuyiyo eyabantu abazizityebi bodwa kuba nawuphi na umntu nokuba akanayo imali eninzi unokwenza ii-hobbies ezimnandi nezisebenzayo. Umzekelo i-hobby yokunceda abanye abantu kunye nee-hobbies okunokubangela amathuba.

Ndiyavumelana nalo olu lwazi kuba xa umntu esenza into ayithandayo ufumana uvuyo, ukuphumla kunye nentuthuzelo engqondweni, nto enceda unciphiso uxinzelelo kunye neengxaki zengqondo.

Ngelam ixesha ndiye ndithande ukufunda iincwadi, amabali amafutshane kunye nee-novel kuba loo nto indincedisa ukuba ndiphucule indlela yam yokufunda nokuziqhelanisa nokufunda oko oko, rhoqo.

Ewe, ndingavuya ukuthatha igaluva njengomsebenzi wokuzonwabisa ngakumbi kuba igaluva ingumdlalo edibanisa ukuzivocavoca emzimbeni kunye nokuphumla kwindalo. Ukudlala igaluva kuyandinceda ndiphume kuxinzelelo lemihla ngemihla, ndiyahamba phandle ndibone indawo eluhlaza nezicwenga, nto ethomalalisa ingqondo.